Into yokutshintsha kwebhasi umzila wayo andiyiboni ibalulekile xa iwutshintsha nje ngaphandle kwesizathu, kuba kaloku iza kwenza babe leyithi abantu abakhwele ibhasi leyo. Ukanti xa kukhona abantu abayidingayo kumzila othile noko ndibona ingalicham elihle elo.

Ngokukhulu ukuzithoba ndingathetha nomqhubi webhasi ndizame ukusabela ukuba ikhadi elo lebhasi ndingalifumana kanjani ukwenzela ukubhatala ngalo kwixesha elizayo.

Okona kutya ndingakutya xa ndisendleleni ikwa ziziqhamo zona zingafunisi kuphekwa and ziyawugcina umzimba uselungelweni elifanelekileyo.

Nangona isithuthuthu isisithuthu isisithuthi esikhawulezayo, umceli owona mcelimngeni kuso kukumaxa kubhudla imimoya, laa mimoya leyana iyakubhudla awukhuselekanga kwaphela. Naxa kusina imvula iyakuxhaphaza imvula lena, ufika umanzi apho uya khona.

Eyokungabhatali komntu eseteksini kuyothusa and kuxhaphakile kumanye amaxesha. Kubalulekile into okokubana umqhubi weteksi anikwe imali yakhe epheleleyo kuba ekwazile ukusithatha kwindawo ebesikuyo wayosibeka kwiindawo esisingise kuzo.

Ndicela ukulungisa lempazamo eyenzekileyo. Nindifake kuluhlu lwabantu abasingise eThekwini ndingayi Thekwini, ndisiya eRhawutini. Lona igama lam likhona liphelele, libhalwe ngendlela efanelekileyo ngaphandle nje kokufakwa kuluhlu lwabantu abaya kwindawo endingayanga kuyo. Ndingekashiywa yile nqwelomoya bekufanele uba ndiyayisebenzisa.

Ukuhamba ngeenyawo kubalulekile ingakumbi xa usiya endaweni ekufutshane. Igazi eli kufuneka lisoloko hamba kakuhle apha emzimbeni, nezihlunu zikwazi uhlala zomelele, nentliziyo lenana ilimpompe ngokwaneleyo igazi, ibethe kakuhle.

Ndiyibona iziteksi ezithanda ukukhuseleka kuba noko bambalwa abantu abaseteksini, nobundlobongela buthanda ukunqongophala eteksini kunogxudululu nogxuphugxuphu okulolilwe.

Noko ayonwabisi ke le yenzekayo kuwe. Ndingakucebisa into okokubana uzame ukujonga into oyityayo kuba nokutya kuyayenza into efana nale yenzekayo kuwe, ngamanye amaxesha ke namayeza esithi siwasebenzise. Kuyawunyanzeleka uzame uqwalasela ukuba yintoni kanye kanye ekuhlukumezayo apha esiswini sakho.

Ndiyabulela ngetshintshi ondinike yona kodwa inganeno kunalena bendiyilindele, ndicela ubalisile kakuhle. Okanye mhlawumbi ukhona umntu othathe itshintshi eyaneleyo kwaba bebefanele uba bafumana itshintshi, uthathe itshintshi engentla kunale ebefanuba uyayifumana.

Noko ukudinwa oku yinto ebalulekileyo neqhelekileyo apha emntwini, umzimba womntu usikelwe ukuba ngexesha elithile mawube uyaphumla. Kubalulekile into yokokubana umqhubi wemigama emide angaqhubi yedwa, kube khona umntu tshintshisa naye okanye abolekisane naye xa eziva ediniwe, baphumzane.